Ayi bo malume imali yakho namanje usayifaka ngaphansi kwamatilasi? Ayisenziwa leyo nto leyo imali malume manje isifakwa ebhange. Ubalekela ukuthi malume makuthiwa kunomlilo layikhaya kungashi imali yakho, makuthiwa malume kungena izelelesi ungalahlekelwa imali yakho. Uma malume imali asebhange iyakwazi leya mali ukuthi izale. Ngisho kungathiwa malume ibhange libanjwa inkunzi uhulumeni uyakwazi ukukhipha isinxephezelo sokuthi ibhange aliphinde liyithole futhi leyo mali ikwazi ukuthi iqhubeke ihlale khona. Nanokuthi malume ayimosheki imali yakho uma isebhange uyakwazi ukuthi uyikhipha ngesikhathi esifanele ngoba udinga leyonto. Kanti manje malume wonke umuntu ozokwazi ukuthi wena unemali. Bazoza bazoyiboleka engayibuyisi. Omunye akubone ukuthi uyikhiphaphi afike ebusuku azoyithatha noma emini uthi uyedolobheni mawukuthi uyabuya akusakhali mali. Umuntu esengenile watshontsha imali yakho, so malume kubalulekile ukuthi imali yakho. Ikhiphe endlini malume imali noma imali uhambe uyoyifaka ebhange uvule ibhenki malume.

Mngani ngoba uyovula ibhange kubalulekile ukuthi wazi ukuthi i-akhawunti yakho ufuna isebenze ngayiphi indlela. Uzobe ufake imali ngoba usebenza noma kungabantu bazokufakela imali. Leyonto ke mngani izosiza ekutheni ukwazi ukukhetha kahle i-akhawunti ezohamba mayelana nemali yakho ozoyifaka nyanga zonke. Ihambisane nokuthi mngani mhlampe uyivulele ukuthi uzothola u-three seventy. Leyo mngani wenzela ukuthi ingawudli phela u-three seventy wakho nyanga zonke kodwa mhlampe idle u-ten randi ngenyanga. Leyo akhawunti mngani ikufanele kanti mngani uma kuwukuthi uthole umsebenzi . Bazobe ebhenki sebekululeka nge-akhawunti ezokwazi ukuthi iqinisekise ukuthi ngempela ayizu ukudla nayo futhi kakhulu ngokweqile izidle nomholo kwakho wonke. Ngiyacabanga ukuthi mngani uzwile futhi uyaneliseka.

Umashonisa engiboleke kuye imali uthe uma ngidinga imali uzothatha ipasi lami kanye nekhadi engihola ngalo. Ukuze noma esefuna ukuthi ngimbuyisele imali yakhe ngingezukukwazi ukumbalekela ngoba esethathe lezi izinto. Ngibuhlungu-ke ngoba ukuboleka kwami imali kusho ukuthi angeke ngisakwazi ukusebenzisa ipasi lami kwenye indawo. Ngisho kungaqhamuka isikhala somsebenzi angeke ngisakwazi ukuthi ngiwu-aplayele lowo msebenzi ngoba ngizobe ngingenalo ipasi. Manje angazi ukuthi ngingenze njani ngoba ngisho kungathiwa ngiya ebhange. Ebhange angeke bangisize ngingasebenzi kanti umashonisa uyakwazi ukunginikeza imali njengoba ngingasebenzi. Umehluko nje ukuthi yena othatha izinto zami ezibalulekile. Ave ngiphatheka kabi ngalokhu kodwa-ke sizothini ngoba phela ithina esihambile sayofuna imali yakhe.

Gogo, uyakwazi ukuthi uthenge umoya ocingweni lakho ngoba gogo uyabona ngoba unayo i-akhawunti yasebhenki. Imali yakho gogo iyakwazi ukuthi ivele laphaya ukwazi ukuthenga umoya. Akudingeki gogo ukuthi njalo wena uma ufuna ukuthenga umoya kumele uhambe njalo uye ezitolo. Ngaleyo ndlela-ke gogo ungena kwi-akhawunti yakho ufake iphini gogo le abakunikeza yona. Le oyishaya ebhange uma ukhipha imali nakwicingo lakho gogo uzophinde wenze into efanayo. Uzofaka lezo zinamba lezo ebese gogo uyakwazi ukukhetha kulo lonke uhlobo lwama nethiwekhi olukhona oluhambisana nawo iluphi. Uthenge-ke i-airtime gogo, iyaye iqale lapha ku-five randi. Ngaleso sizathu-ke gogo zobe usuyakwazi ukuthi uqede usuyakwazi ukuthi uma usuqedile uvale futhi gogo uphume kwi-akhawunti yakho yasebhange. Umoya wakho usungenile ocingweni lakho.

Ngibona kubalulekile ukuthi wazi amaphuzu akho asikweletu ngoba ayakusiza ekuthenini ngale nkathi ufisa ukuvula ikhadi lesikweletu kwenye indawo. Bayakwazi ukuwabeka ukuthi amaphuzu akho afanelekile yini ukuthi bakufakele isicelo sokuvulwa isikweletu sekhadi. Ngoba uma amaphuzu akho emancane ikhadi alibe lisavuleka kumele uze uqale ukhokhe izikweletu ezinye onazo zaphambilini noma owawusuzizibile uzitshela ukuthi ngelinye ilanga ngeke uludinge usizo. Ngaleyo ndlela-ke uzobe usuyazilungisa zonke izikweletu zakho, uzikhokhe. Bese bakubhalela iy'ncwadi ezishoyo ukuthi ngempela ngempela usukhuphulile amaphoyinti akho okwazi ukuthi wena usufanelekile ukuthi usungaqala ube nesikweletu esisha futhi.